Dimela tse di siametseng botsogo jwa rona ke morogo oa dinawa o nontsha madi ka tlholego. Dinawa kgotsa dikgaba di nne le poroteini le tse di botlhokwa, bogobe jwa mabele mmidi le lerotshe. Di na le fibre di-vitamin le mafura a mantle, ditlhare tse di jaaka garlic, ginger le tumeric di na le di phepa tse di lwantshanang di tlhasela. Balemirui ba ka netefatsa gore dimela tsa bone di gola sentle ka go itse mefuta ya dimela, le se di se batlang. Go dirisa metsi ka botswerere go tlhokomela mobu, go lwela dithunya le malwetsi, go itirela thulaganyo ya go tshola peo e boleng.

Dilo tse di botlhokwa tse o di tlhokang go simolola tshingwana, ko lapeng la gago o tlhoka peo, metsi a a siameng, mmu o nonneng le dilwana tsa go lema.

Fa o le molemirui o tshwanetse go jala dijalo go ya ka maemo a bosa. Fa go le tsididi o tshwanetse go jala mopu, mabele dinawa tsa seTswana. Fa e le selemo o tshwanetse go jala dijalo tse di batlang metsi a le mantsi jaaka tamati ditapole.

Temothuo ya segompieno e lebane le dikgwetlho tse di farologaneng segolo jang mo mafelong a kwa thoko kgotsa mo e e sa tseneletseng mo thekenoloji. Le fa go ntse jalo go nale ditsela tse di farologaneng tsa temothuo, e e ka dirisang tsone go tlwaela mekgwa le ditšhono tsa segompieno, le go feta mo di kgwetlhong tse lebanang le tsone. Thuto e tlhagisa ya batho ba ba dirang mo temothuong go dirisa thekenoloji e e iketlang, le e ka kgonegang go kgothaletsa tirisano magareng ga balemi, go tsenya mosola oa data mo temothuong, go fitlhela mekitlane le madi a kalafi, tshireletso kgatlhanong le diphetogo tsa bosa.

Go ja kgotsa go nwa Rooibos go ama boitekanelo ka ditsela tse di farologaneng. Fa ke tlhalosa ya melemo e megolo e e amang le boitekanelo jwa , go ja kgotsa go nwa Rooibos tea ga ena caffeine, e na le anti tsa matla. E ka fokotsa kgatelelo ya madi, e na le dintlha tse di ka tokafatsang madi a gauta le sukiri, e ka fokotsa inflamation, e thusa letlalo, ga ena sukiri kgotsa mašwi ka tlholego, e na le dipolotiki tsa natural .

Malome dikolobe tsa gago ke le tlotlo, ga di a tshwanela go dula di jelela fela mo polaseng. Di ka go tsenyetsa madi a mantsi fa o ka nreetsa, oa nnaya tsebe. Go rekisa di phatsa kolobe, go adima diphologolo, go simolola poloko e e bulegileng, go dira borotho kgotsa sausage, go rekisa mafura kgotsa letlalo, go rekisa manyalo a kolobe, go rekisa nama ya kolobe le dinamane tsa teng go ka go tsenyetsa madi.

Bana ba me a lo bona dinonyane tse dikgolo tse di bontlhanang tse lo di bonang fa. Tseno ke dintšhe, dintšhe ke dinonyane tse dikgolo tse di sa kgoneng go fofa, lefa di le dinonyane mapheo a tsone a makhutshwane. Jalo di fofa ka lobelo le le kwa tlase kgotsa di fofa motsotso o mokhutswane fela. Dintšhe di nna mo polaseng ka gonne di tlhagisa mae a mantsinyane a a jang monate, ditsala mae a magolo ngwaga le ngwaga, mme le nama ya tsona batho ba bangwe ba e rata e bidiwa nama ya dintšha kgotsa ostrich meat. Tlhogo ya dintšhe e telele mme di na le molala o moleele thata, di kgona go bona kgakala mme di sia ka lobelo go feta koloi.

Go godisa dijalo ka katlego mo polaseng go tlhoka thulaganyo e e molemo le tiriso ya didiriswa tse di farologaneng. Didiriswa tse di ka dirisiwang go thusa polase ya gago go atlega mo setlheng sa go godisa dijalo, di ka akaretsa go kaelwa di thutego le ituteletso, thekenoloji le didiriswa tsa temo, taolo ya mmu le pula, taolo ya dikokwana le malwelwe, boeteledipele le tshegetso ya setšhaba.

Maungo a a tsenngwang mo di-tin-ing ke a latelang, anyenise, pitse dinnyane, dipiere, diapole, di- guava, di-mango, ditholwana tsa plum, ditlharatse, ditlhabakela. Maungo a a tsengwang mo di-tin-ing ga a utlwale jaaka a a sa siamang kgotsa a a sa tlotlwang, mme a na le tatso e e farologaneng ka ntlha ya dipheto tse di dirwang ke go budululwa pele ga tin-ing, go tsenya sukiri metsi le ka dinako tse dingwe.

Merogo e jaaka tamati e jalwa bonolo ebile e bonolo go e dirisa. O tshwanela ke go kgetha peo go jala peo, go tswala ditlhare, tlhokomelo ya ditamati, go roja ditamati nako ya go roja. Ditamati di rojwa fa di ntse di fetoga botala go ya go bosetlha mohibidu kgotsa bo orange. Go ikaegile ka mofuta, tsela ya go roja dirisa diatla tse di phepa tswala ditamati ka bonolo, tima kgotsa roba ditamati ka letsogo go kgaola fa thobane e kopanang le leungo. Tlhopha tse di siameng se ka roba tse di senyegileng kgotsa tse di nang le mafelo a a bosweu le diphete.